Xa uhlangana nabaxhaphazi okanye abantu abantlontayo khumbula ukuba amandla akho asemaphandleni nasezandleni zakho. Musa ukuvumela amagama abo akubangele uzive unzima okanye ungazithembi. Qinisekisa ukuba uphendula ngobulumko ukhethe ukukhulula ubomi bakho kwimithombo enobungozi. Uyakwazi ukukhetha ukuba uphendule okanye ungaphenduli. Uyakwazi futhi ukukhetha, uyakwazi futhi ukukhetha uyakwazi ukhetha indlela yakho uyakwazi ukukhetha ukuba ngumzekelo ophilileyo na okanye ungumntu oya kuhlonipha kumajelo onke okuncokola.

Ndisanda kuqaphela ukuba imali esiyijongileyo ayifikelelanga kumgangatho olindelekileyo. Emva kokuphanda ndiye ndafumanisa uba abasebenzi abaninzi bachitha ixesha elinintsi kwi-social media ngexesha lomsebenzi. Nto leyo ethintela ukuba abantu bafezekise iinjongo zeshishini. Ndiza kubamba iingxoxo nabantu ukuze ndiqonde uba izizathu zabo zithini kwaye sibeke imigaqo ecacileyo yokusetyenziswa kweefowuni kunye neintanethi ngexesha lomsebenzi. Kwakhona siza kubonelela ngoqeqesho lokuphanda ixesha okanye nokukhuthaza umoya wokusebenza ugxile kwiziphumo. Injongo kukwenza abasebenzi uba bazive bekhuthazekile okanye bexakekile kodwa ngexesha elifanelekileyo lokuphumla baza kuphumla. Ngethemba loba ishishini lizophuhlisa iimveliso ezibhetele.

Kukho intombazana ebulewe ngumfana obencumisana naye. Ebeye wazisa abahlobo bakhe ukuba bamane bemkhangela kwiselula yakhe ukubana undawoni. Nto leyo eye yanceda ekubeni afunyanwe.

I-smartphone, i-smartphone ndingathi sinento yokuba sibe ngathi seyayihlwitha ingqondo. Xa usebenzisa i-smartphone kakhulu kuba ngathi ubomi bakho bonke bujikeleza apha kuso. Nto leyo eye ikwenze ubana uzive ngathi uthe qelelele kwifemeli yakho okanye kusapho lwakho okanye abahlobo bakho. Nabo bazibone bengathi baqelelene nawe. Akubikho zincoko incoko evanayo okanye incoko eyakhayo ephumayo ngenxa yoba ujongene nefowuni.

Ndaye ndasebenzisa iWi-Fi ndiye kwithala leencwadi zesikolo apho ndandizama ukwenza khona umsebenzi wam wesikolo. Omnye wabafundi waye wandincedisa ekubeni ndifumane i-website okanye apho iincwadi zifumaneka khona ezingekho apha elayibrari ngaphakathi, iincwadi zaonlayini.